Seno se siame ge ba ikentsha bodutu ka tsela e e siameng mme ba sa e fetole selo sa ka metlha le ka metlha ka gonne o gopole gore go kotsi thata go nna mo metshamekong e jalo ka gonne o feleletsa o lebala dilo tse di botlhokwa thata so go siame go itlosa bodutu mme ba leba ba seke ba lebala gore go na le dilo tse di botlhokwa tse di tshwanetseng go di dira mme ba itse gore metshameko e na le nako ya yone.

Ee, go fokoditse thata ka gonne bana ba segompieno go ba sa tlhole ba tshameka kwa mebileng jaaka la ntlha gone yanong jaana bana ba nna mo megaleng ya bone, ba tshameka mo megaleng ya bone ga o sa tlhole ba tshameka metshameko ele ya bogologolo e nne bagolo ba rona ba e tshameka.

Motshameko o yo ke motshameko wa kgwele ya dinao, ke motshameko e leng gore monate thata e leng gore o ka o tshameka ka dinako tsotlhe o na le dikgaisano tse di tseneletseng.

Nna go ya ka nna gwa di ama ka gonne gone jaanong go dirisiwa dithekenoloji go tshameka metshameko e e farologaneng batho ga ba sa tlhole ba di tshameka ka senama.

Nna ke rata go tshameka kgwele ya dinao ka gonne go simolola bonnyaneng ke ne ke rata go e tshameka, so seno se dira gore ke e rate thata le ga ke e tshameka mo megaleng o motlhajana ka gonne ke bona dilo tse di ntsi ebile ke ithuta go gontsi go fetela.

Metshameko e mo inthaneteng e ke itseng itumelele thata ke kgwele ya dinao le rugby gore o tshameke jalo tlhoka data le inthanete fela le mogala wa letheka.

Motshameko wa mmamoratwa o ke o ratang mo inthaneteng ke kgwele ya dinao ke e rata thata ebile e batla gore fa ke tshameka ke seke ka tsamaela kgakala le yone ka gonne motshameko mongwe le mongwe e tsaya metsotso e le some a robongwe.

Ke lebaka la gore metshameko e mengwe le mengwe ga gona gore o ka e tshameka o sena data metshameko yotlhe mo inthaneteng ga o e tshameka e batla data gore e tle e kgone go re e bereke.

Batho ka bontsi ba tshameka metshameko e bosigo ka gonne gopola gore bosigo mafaratlhatlha a kodimo thata a batho ba kgona go tshameka ntleng le gore e emise ke gore mafaratlhatlha ko tlase and se sengwe gape ke gore batho ba tshameka bosigo ka gonne ba ba lebeletse gore inthanete ya bosigo e ntsi thata ke ka mokgwa o ba kgone gore ba tshameke bosigo, se sengwe gape go reka data e kwa godimo go fokotsa gore o reke data e kwa godimo ke fa ke wa lebelela tse e leng gore wena o tla kgona gore e ka lekanyetsa gore fa madi a o a tshwereng gore o kgone go e reka fa o sa batle go reka e kwa godimo thata.

Gone jaanong e tokafatsa matshelo a rona ka gonne bana ba bantsi ba nna ba babalesegile mo mantlong a ko bo bone, ga ba sa tlhole ba tsaya mathata utlwa gote ngwana sala a timeletse, metshameko gore e sa nne teng bogologolo ke ka lebaka la gore thekenoloji e ne e se kwa godimo ka mokgwa o e leng kwa godimo teng segompieno.

Dikotsi tse ke di itseng ke gore tshenyo ya matlho go nna mo screen-ing thata letsatsi lengwe le lengwe se dira gore matlho a gago a feleletse a sa tlhole a dira sentle ke yone tshenyo eleng gore inthanete e ira bana ka teng, matlho a bone a sa tlhole di dira sentle ga ba sa tlhola ba bone fa ba gola ba nna le bothata ba matlho.

Ke ka lebaka la gore mafaratlhatlha a bone ga a dire kwa godimo sentle ka jalo gore ba tshameka metshameko e mo inthaneteng ke fa ke ba dirisa metshameko e e leng gore ga e batle data fa ba tshameka seo se tla dira gore le bone ba tle ba kgone gore ba tshameke ba tshwane le bana ba bangwe.

Fa nka nna le tšhono nka bopa motshameko o e leng gore o ruta bana ditlhaka ka gonne segompieno bana ba gone jaanong jaana ba fetogile ba ntse mo metshamekong thata ebile ba itse metshameko go phala ka mokgwa o ba itseng dibuka tsa bone tsa sekolo ka teng, so go ya jaanong ka dira motshameko o leng gore o monate o ba ruta ka dilo tse e leng gore di botlhokwa for bokamoso jwa bone.

Bana ba ba tshamekang metshameko ya thekenoloji e ba ama thata matlho, di-screen-i ga ba sa tlhole ba ba kgona le go ikotlolela mebele ya bone go tshamekela kwa ntle jaaka bana ba bangwe, bana ba ba sa tshamekang ka di thekenoloji bone ba nna ba itekanetse ka metlha, matlho a bona siame ga ba na mathata epe ebile ga ba ye dingakeng gope, seno se ka thusa le bona ba e leng gore ba tshameka thata mo thekenolojing ya gone jaanong gore ba tla ba rotloetsiwe gore ba tlogele go nna mo megaleng ya bone thata ka gonne ba tla ba feleletsa e ba ama mme e feleletsa e nna selo se se tona thata mo ya bone.